Ewe, ndakhe ndazifumana ndikule meko, ngakumbi ngexesha leCOVID apho kwakuphuma izinto ezimanyumnyezi, ekuthethwa ngazo malunga nalo mcimbi weCOVID nokokuba ngaba abantu baphetheke kanjani na. Ngelinye ixesha ingezizo izinto eziyinyani, loo nto ke yabangela okokuba ngaba ndivakalelwe, ndikhe ndibe nexesha lokungangeni kwi-intanethi.

Umakazi ndingamcebisa okokuba ngaba akhethe uhlobo lwefayibha kuba ifayibha yona ziintambo ezihamba ngaphantsi komhlaba. IWi-Fi yona ihamba ngaphezu komhlaba, into ethetha ukuthi imo yezulu, uqhwithelo, imimoya, iziphango, zingayiphazamisa iWi-Fi, koko umsebenzi wakhe ugqwaliseke. Ndingamcebisa okoba makasebenzise ifayibha kuba yona ihamba ngaphantsi yaye iyakhawuleza.

Ukubakho kweemfonomfono kubangele okokuba ngaba yonke into eyenzekayo ngelo xesha ibonwe kumazwe ngamazwe kuba iimfonomfono zangoku zithatha mifanekiso, zithatha yonke into eyenzekayo ngelo xesha ikhutshelwe kuloo ndawo umntu akuyo. Kanti ke ngexesha lamaphepha bekukho ixesha lokokuba kuhanjwe kuyoshicilelwa yonke loo nto yenzekayo. Ayisekho ke loo nto kuba ngoku imfonomfono yenza yonke into ibonakale ngeli xesha yenzeka ngalo.

Kwaba mnandi ngaloo mini, imini yam yokuqala yokusebenzisa iWi-Fi. Ndandikwenye yeendawo zokutyela edolophini, kwakumnandi kakhulu. Ngeli xesha ndilinde ukutya kwam ndandixakeke kakhulu ndingena kwi-intanethi ndifuna zonke izinto ebendinqwenela ukuzibona nokuziva kuhlobo lweintanethi, ndingena ndiphuma ngeli xesha ndilinde ukutya kwam. Kwakumnandi kakhulu ngohlobo lokokuba ndiquqa ndibuyelela kuloo ndawo.

Bantwana bam, ndiyacela ke okokuba apha kule social media ningahoyi zonke izinto eziphuma apha. Eyona nto iza ninceda ngumsebenzi wesikolo nokunxibelelana kwam nani. Yonke enye into ningayihoyi kuba anikafikeleli kwithuba lokokuba ngaba niyijonge okanye nibe ningena kumaphepha ngamaphepha kuba amanye amaphepha ngamaphepha abantu abadala. Ndiyanicela ke.

Abantwana abangamantombi kufanele okoba bahoye umsebenzi wabo wesikolo, bahoye umsebenzi wabo abawunikwe esikolweni xa bengena kwi-intanethi. Ngexesha elifanelekileyo bancokole nezihlobo zabo. Ngexesha elithile apha endlini iifowuni ziyavalwa zibekwe phaya, abantu bahoyane nokutya. Emva kokutya, abantu bayokulala. Ngamaxesha lawo azaninceda okokuba ngaba nijongane neintanethi, ningasoloko nikwi-intanethi ixesha lonke.

Umcelimngeni wokuqala kwiWi-Fi yasimahla kokokuba ufumane ikhowudi yokungena. Ndawube ndiyifumene ikhowudi yamana ungena, yamana uphuma, yamana ungena, yamana uphuma, ndathi gqolo okokuba ngaba ndiye kumnini indawo. Noko zange andibonakalise ubuso obuhle kuba engathandi okokuba ngaba ndisoloko ingathi ndiyamphazamisa, yabangela okokokuba ngaba noko ndingabi mnandi kule . Yaye naloo intanethi yakhe, Wi-Fi yakhe, icotha ndaphela ke ndiyincamile.